Mimpfuno leyi vanhu va yi kumaka hi ku va na vukorhokeri bya le henhla i ku va ku vanhu va kuma vukorhokeri etliliniki, kumbe swikolo, leswaku va ta kota ku pfuneka eka nkarhi wolowo.

Ku tsemiwa ka mali ya mfikelelo wa ti-ARV eka vanhu a swi kahle naswona, swi ta endla leswaku mfumo wa South Afrika-Dzonga wu pfumala mali ya ku xava tiphilisi ta ti-ARVs leswaku vanhu va ta kota ku ti kuma mahala exibedhlele.

Vukorhokeri bya rihanyo bya vavanuna lebyi toloveleke i ku va va tirhisa swisirheleli swa ku fana tanihi condom. Leswi ndzi vula hi leswi hikuva vavanuna vo tala va na vuvabyi byo karhi, naswona kumbe va chava ku kuma vuvabyi byo karhi ku va va tirhisa ti-condom.

Vutihlamuleri bya ndyangu e vuhlayiseki bya vadyuhari i ku va va cheka vadyuhari va vona, va hamba va va hlambisa, ni ku va nyika swakudya, ni ku cheka leswaku va tshamisekile erihanyweni ra vona. Loko va nga tshamisekanga va va yisa eka dokodela.

A swi bohi ku va vadyuhari va va hlayisa hikuva, hi vona a va fanele va hlayisa vadyuhari kumbe vadyuhari a va fanele va kuma swo karhi hi mali liya ya mpfuno ya vona, leswaku va ta tshama va ri kahle erihanyweni.

Ndzi nga endla leswaku loko ndzi va hlamusela ndhawu leyi ndzi nga eka yona, ku nga vi ndlela leyi nga ta va jikajikisa, yi va tisa laha ndzi nga kona.

Ina ku yimbisiwa swi hunguta khombo ra ku tluletiwaka ti mavabyi hikuva loko u nga yimbangi, ku na mavabyi yo karhi yo hambanahambana ya nga ta ku fikela. Se swi na nkoka swinene ku va munhu a va a yimbisiwa leswaku a ta kota ku papalata mavabyi lawaya.

Ndhavuko eka timhaka ta ku yimba wu kombisa leswaku vavasati a va laveki eka ndhawu leyi ku yimbaka vavanuna, naswona ku fanele ku va ku ri vavanuna ntsena endhawini yeleyo. Naswona ku fanele ku va ku ri le kule na le kaya.

Tiambulense ti teka nkarhi wo leha ku fika hi ku hatlisa eka swimitana swa le kule, hikuva vanhu vo tala loko va fonela ambulense nkarhi wun'wani loko va lava mpfuno, vanhu vo tala va dhlina va lova va nge se va nge se kuma mpfuno. Hikuva ambulense yi va yi nga se fika eka ndhawu yeleyo, hikuva ku ri kule.

Mintlhontlho leyi vatsoniwa va hlanganaka na yona i ku va va hlekiwa hi vanhu masiku hinkwawo va va hleka hi vutsoniwa bya vona, kumbe va pfumala vanhu lava va pfunaka ekaya hi swa mintirho kumbe swa ku fana na ku sweka, ku va endlela swakudya, na ku va nyika swa mimirhi ya vona.

Swikolo swi fanele swi phakela vana swakudya leswi nga hlayiseka, naswona leswi nga na vuhlayiseki bya le henhla swinene na ti-vitamin. Leswaku vana va ta tshama va ri kahle va hlayisekile emirini ya vona.

Hayi a ndzi se tshama ndzi hlangana na xinavetiso xa mavun'wa xa rihanyo. Swinavetiso leswi ni hlanganaka na swona nkarhi hinkwawo, swi va swi ri swa ntiyiso.

Ina va yi tekele enhlokweni, hikuva ntlulelo wa xitsongwana xa COVID-19 a wu nga ri henhla ngopfu eka ndhawu leyi mina ni tshamaka na yona. Hikuva vanhu a va fambelana kulenyana.

E e ndzi vona swi nga ri kahle leswaku va va sandza, hikuva munhu un'wana na un'wana u na lexi a rhandzaka swona.

Murhi lowu ndzi wu tivaka, wu tirhisiwa ku tshungula vuvabyi bya diropo i i mhangani. Hikuva vanhu hinkwavo loko va khomiwa vuvabyi bya drop, va tsutsumela eka wona va kota ku wu tirhisa va pfuneka.

Lowu ndzi wu tivaka i murhi wa mhangani, va wu tirhisa ku tshungula mavabyi ya drop. Hikuva vanhu hinkwavo loko va khomiwa hi mavabyi ya drop, un'wana na un'wana u tsutsumela eka wona leswaku a ta kota ku pfuneka.

Ndzi vona swi nga ri kahle ku baleka swilo leswi a swi endliwa hi va kokwana. Hikuva, hi yona ndlela leyi a va yi tiva ku yi kahle leswaku swilo swi fanele swi basisiwa swa munyama. Naswona loko vanhu va tsutsuma va ta tshama va nga basanga va ha ri na swilo swa munyama.

E-e ku va tikhemisi ti hatla ti pfala a ni voni swi ri kahle. Hikuva munhu u fanekele a kuma vutshunguri nkarhi wun'wana na wun'wana lowu a byi lavaka hi wona. Hikuva swa endleka munhu a hlangana na nkingha ni vusiku, u fanekele a tsutsumela ekhemisi leswaku a ya kota ku pfuneka.

Ina tin'anga ti na ti na matimba ya ku horisa vuvabyi hikuva vanhu vo tala va ya va ya pfuniwa etin'angeni. Naswona va hanya hi leswi hi ti va pfunaka hi swona, mimirhi leyi ti hi tirhisaka. Swi vula leswaku tin'anga ti na matimba.

Maphorisa ni va ni va ni va vuhlayisi bya rihanyo va fanele ku tirhisana leswaku, loko munhu a ya khomisa munhu hikuva a nga n'wi n'wi hakelanga, loko a n'wi xavisele mirhi, va nga n'wi pfuni. Swi ta endla leswaku ku ku xavisiwa ka mirhi ku hungutana.

Tikhamphani ti nga endla leswaku vavanuna va va hamba va phakiwa swisirheleli swa ku fana na tanihi ti-condom. Na ku va va hamba va kamberiwa nkarhi wihi na wihi leswaku va ha ri na vuhlayiseki lebyinene.

Mimirhi ya xintu ya pfuna ku horisa mavabyi ya manguva lawa. Mara i ku va vanhu a va swi landzeleli ku va va yi tirhisa mimirhi ya xintu, ku za va nga ku pfuneka.

Makunguhatelo ya ndyangu hi ndlela ya xintima a ya talangi ku tele matirhiselo ya ya xilungu, laha vanhu va tirhisaka ti-condom-o kumbe va ya etliliniki ku ya tlhava nayiti ya ku sivela leswaku va nga vi na khwirhi.

A ndzi ta endla leswaku ndzi va kombisa swikombiso swa leswaku murhi lowu wa sivela swinene. Leswaku vanhu va ta kota ku ku va na ku tsakela ku wu tirhisa leswaku va na vona va ta kota ku pfuneka hi wona murhi lowu.

Eya ntlhavelo wa ku sivela ntungu wa COVID-19 wu pfunile swinene hikuva vanhu vo tala lava va nga tlhavela, a va nga ha khomiwi hi vuvabyi bya COVID-19 leswi endlaka leswaku ndzi vula leswaku wu tirhile.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku loko va ala ku kombela mpfuno, a va nga ha ta vuya va ta tshunguriwa exibedhlele hikuva va ta tshama va ri ku karhateni. Loko va nga lavi ku kombela mpfuno.

Ku va vavanuna va tirhisa swidzidziharisi eka ndlela yo langutana na swiyimo swo tika swi vangiwa hikuva, loko va ya ku ripoteni emaphoriseni a va tekeriwi enhlokweni. Van'wani va xava ku boxa timhaka vavanuna, ku za va hetelela va tirhisa swidzidziharisi ku solver ti-problem ta vona.

Ina a swi ta pfuna swinene hikuva vanhu van'wana, loko va ri etithekisini kumbe eka xipandzamananga swa mani na mani, a va kote ku twisisa leswaku i vadyuhari. Naswona nkarhi wun'wani va va tshika va yima eka xifambo xexo.

Vanhu a va vula leswaku mfumo wu lavaka ku dlaya vanhu. Van'wani a va vula leswaku nsivelo wa kumbe ntlhavelo wa nsivelo wa COVID-19 hi wun'wani wa ndlela yo chela vanhu COVID-19.

Swi swi kahle swinene ku tirhisa ndlela ya swi hangalasa swa swa mahungu ku xavisa switirhisiwa swa vona. Hikuva swi endla leswaku vanhu va papalata vugevenga, hikuva munhu a nga lava ku xava xilo xo karhi a fika a ku dlaya.

Vanhu va nga tirhisa mati ku timela ndzilo, va nga tirhisa ni fire extinguisher loko va ri na yona endlwini ya vona.

Vatswari va na mfanelo hikuva va endla ku leswaku vana va vona va ta tshama va ri na vuhlayiseki lebyinene. Loko u hikuva loko u nga yimbangi ku na mavabyi yo karhi lama ya nga ta ku hlasela hi ku famba ka karhi.

I ku va vavanuna va va papalatisiwa hi ku va va chava ku vulavula na vanhu van'wana leswaku va ta kota ku pfuneka.

Leswi swi nga nonohaku ngopfu eka loko u ri mutimeri wa ndzilo i ku va u kuma leswaku ndzilo wu le ndzeni swinene naswona wu le ku pfurheni, u fanele u nghena u teka vanhu endzeni lava va nga tumbela ku va va nga tshwi hi ndzilo.

Ina swi kahle leswaku vadyuhari va tirhisa mudende wa vona ku hlayisa vatukulu hikuva, vatukulu a va na laha va nga ta kuma kona mali. Naswona swa endla leswaku a ka ha ri na munhu un'wana a tirhaka. Se ku boheka leswaku ku va ku tirha mali ya ya vadyuhari ku hlayisa vatukulu.

Vahlayisi va rihanyo vutihlamuleri lebyi va nga na byona i ku va va nga pfuni munhu a nga ya rhangangi a ya emaphoriseni a nga a ya mangala nandzu wa ku xanisiwa.

Ku nga endliwa leswaku ku thoriwa vanhu va ku tala va ku hambanahambana lava va nga ta tirhana na vukorhokeri bya tiqingho. Leswaku loko munhu un'wana na un'wana a fona, a ta kota ku kota ku ku ku hlamuriwa a kuma ku pfuneka ka ha ri nkarhi.

Swikoweto swa COVID-19 i ku va u twa ku vava minkolo, u khomiwa hi mukhuhlwani, u pandziwa hi nhloko, na ku twa mirhi wo tika u titwa u ri weak-i.

Ndzi nga fonela ndzi ku, hello. Ndzi vonile nghozi ya ku chavisa endhawini yo karhi, ndzi kombela mpfuno wo karhi leswaku vanhu va ta kota ku pfuneka va hanya hi xihatla.

Mindzilo eka tindhawu to tani, u ti va ti vangiwa hikuva vanhu va tekile gezi swi nga ri nawini. Naswona swi endlaka leswaku swi vanga ndzilo ku famba ka nkarhi.

Hello, minjhani? Hi pfukile hi ngo vona. Ku na khombo wa ndzilo eka ndhawu yo karhi kumbe eka wa ndzilo, hi kombela mi ta mi ta hi pfuna hi xihatla laha hi nga kona.

Ina swa humelela hikuva, swa endleka u kunguhata u nga tivi leswaku wa tswala kumbe a wu tswali. Naswona swi nga endla leswaku swi ku affect-a kumbe ku vavisa swin'wana swa swirho emirini wa wena leswi nga ta endla leswaku u nga ha tswali.

Mavabyi ya switshetshela i mavabyi ya ku va u nga ri kahle emiehleketweni.

Vuvabyi lebyi bya mihleketo lebyi ni byi tivaka i ku va munhu a tsandzeka ku vulavula swilo swa ku aka kumbe swilo swa ku khomana.

Ndzi nga n'wu hlamuseta hi ndlela leyinene leswaku a kota ku swi twisisa swa ku a ku na rifu ri nga ta humelela eka swi leswi lavaku endleka.

Ndzi nga vutisa muongori leswaku xana loko u la ku vona leswaku u na xitsongwatsongwana xa HIV hi swihi swikoweto swa kona kumbe leswi vonakaku leswi leswaku u nga va u na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS ndzi nga tlhela ndzi vutisa na leswaku hi tihi ndlela leyi nga ta yi nga ta ni pfuna leswaku xi nga ndzi dlayi.

loko a khomiwa hi TB u vonaka hi ku ri tshama a ri karhi a khohlola hi ndlela leyi nga tolovelangikiki.

Munghana leswi u nga ndzi byela swona leswaku loko ndzi nwile mati ya xikwavava ku ta huma leswi nga lavekeki eka miri wa mina a swi endlangi and se i khale ni ri karhi ni ri busy hi ku nwa mati lama.

Va endlela ku vona leswaku rihanyo ra n'wana ri tshamele hi ndlela leyinene ke kumbe a ri tshamanga hi ndlela leyi lavekaka ha yona.

Swi kahle hikuva nkarhi wun'wani swa endleka va lava ku ku komba tindlela leti nga wena u nga ti voniku swi kahle ku hlangana na lava hundzeke emisaveni.

Ku hlamba mavoko swi na nkoka swinene hikuva swi susa switsongwatsongwana emavokweni.

Ntsengo wa mirhi laha Afrika-Dzonga wa xaveka hikuva vanhu vo tala va swi kota ku ya va ya xava mirhi etikhemisi va tlhela va nga gunguli hi ntsengo wa kona.

Xinavetiso lexiwani xi na vunwa hikuva mina ndzi tirha hi vuongori na swi tiva ku mavabyi lawa ya lava ku tshunguriwa njhani loko mo landzelela swa xinavetiso lexi mi ta ti kuma mi tirhisile mali ya n'wina murhi wa kona wu tlhela wu nga yi u ya tirha.

Swakudya leswi akaku miri i swakudya swa ku fana ni matandza mihandzu ni matsavu.

A ma tshamisekangi hikuva swi va swi veke rihanyo ra vona eka ntshikelelo swinene va fanele va tisirhelela leswaku va nga khomiwi hi mavabyi lawa hikuva va ta tluleta van'wani vanhu lava va rhandzanaku na vona.

Ndzi nga endla leswaku ndzi va lavela munhu la nga ta tshama na vona leswaku va ta tshama va ri karhi va hungatana leswaku na loko ku ri na mintlhaveko yo karhi va kota ku vulavula va kota ku pfuneka ka ha ri na nkarhi kumbe ku laviwa vanhu va ka Home Based Care va ta hamba va va check nkarhi ni nkarhi.

Ku tikeriwa loko vatsoniwa va hlanganaku na wona i ku hlekuliwa hi vanhu siku na siku.

Byi hakeliwa hi mali ya mfumo.

Swi khumba hi ndlela leyi munhu u tshama a ri ku hleketeni a nga amukeli naswona swi nga hetelela swi fika laha munhu a ehleketelaku ku ti dlaya.

Mina a ndzi tlhavelangi nayiti ya COVID-19 mara a ndzi ta n'wu byela leswaku ndzi tlhavile mara ndzi twa swo karhi ni nga titwi kahle mara loko u la ku ya u ya tlhava u nga ya u ya tlhava kumbe eka wena swi nge vi hi ndlela leyi ka mina xi nga xiswona.

Swi kombisa leswaku vo lava ku ti holela mahala a va lavi ku pfuna vanhu naswona rihanyo ra vanhu a va ri tekeli ehlokweni.

Va endlela ku vona leswaku rihanyo ra n'wana ri tshamile kahle hi ndlela leyinene na ku vona leswaku n'wana wa ha hlayisekile.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nwa maphilisi hi ndlela liya ya kahle va landzelela leswi va nga byelisiwa xiswona leswaku rihanyo ra vona ri ta tshama ri ri kahle.

Yi nghena hi ku va vanhu va endla masangu va nga tisirhelelangi kumbe ku khumba ngati ya munhu loyi a nga vaviseka a na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS

Va ndzi tsalele papila ndzi ta ndzi ta tekiwa hi ambulense leswaku yi ta ni yisa exibedhlele lexi ni nga ta kota ku pfuneka eka xona ene naswona xibedhlele xexo ndzi fikile ndzi pfuneka.

I ku va va ngeteliwa mali ya vona ya mudende naswona va tlhela va va nyika voucher ya ku xava swakudya n'hweti na n'hweti ya one thousand ku katsa na mudende.

A ma khorwisi hikuva a swi kona leswaku mukhava wu nga wu nga suka hi masiku manharhu.

nga va tsundzuxa leswaku va hamba va ya va ya cheka ku ri rihanyo ra vona ri njhani hikuva swa endleka munhu a ri le ku vabyeni a nga swi tivi kambe loko a nga yi tliliniki a nge swi tivi u fanele ku ya etliliniki a ya a ya ti cheka a swi tiva ku u tshame kwihi.

I ku va va va na xikili leswaku vulavula na na na na na vanhu lava vabyaka hi ndlela leyinene va nga va caci.

Ndzi nga va byela leswaku mitirha hi ku hatlisa naswona va nga tirhi va karhi va endla swa mabulo leswaku layeni yi ta kota ku hatla yi famba.

I ku va munhu a tirhisa xisibi loko a hlamba mavoko naswona a tlhela a tola sanitiser emavokweni.

Eswikolweni ku fane ku endliwa leswaku nimpundzu wun'wana ni wun'wana vana va fika va dya mukapu va tlhela va n'wa ni tiya va tlhela va endleliwa leswaku a vhikini va dya kan'we nyama.

Leswi fanela ku endliwa i ku va ku va na vanhu lava fanelaka va famba va kha va dyondzisa vanhu hi ta hanyelo ra vanhu va vatsoniwa leswaku va fanele va va amukela leswaku na vona va ta titwa va ri vanhu exikarhi ka vanhu va va amukela va va treat-a kumbe va va teka hi ndlela leyi munhu wun'wana na wun'wana a tekisiwaka xiswona hambi va ri na vutsoniwa.

Va pfuniwa hi ku va va hlambisiwa hi mirhi hi mirhi yo karhi leswaku va ta kota ku pfuneka.

chela ka khombo ra ku vuvabyi bya yena byi ngo ho no nyanya nkarhi wun'wana na wun'wana laha se byi nga ta fika byi tsandzeka ku tshunguleka ku kondza a lova.

Vatsoniwa va hlangana ni le ni xilo xa ku tika swinene nkarhi wun'wani eswikolweni swin'wani va kholeleriwa a va tekiwi ku fana na vana lavan'wana leswi endlaka leswaku va nga dyondzi kahle exikolweni swi endla ku ri va feyila emakumu laha van'wani va hetelela hi ku tshika xikolo va nga dyondzi ku ya mahlweni va kota ku humelela ku fana na van'wani vana lava nga tsoniwangiki.

nga va na xiave swinene hikuva vatsoniwa va nga endla leswaku va endla mabindzu va xavisa swilo swo karhi leswaku va ta kota ku ti pfuna ku endla swin'wani leswi mali leyi a yi a yi nga ta swi fikelela.

maphilisi lama ya ha ku tumbuluxiwaku hi lama va ku tlhavaka kunene ya tshama emirini wa wena for tin'hweti to fika sikisi naswona maphilisi lamawani ma kahle a ma na switandzhaku.

Kokwana va fanele va yisiwa evuhlayiselweni laha va nga ta hamba va voniwa leswaku va hlayisekile siku ni siku kumbe va dyini swakudya kumbe va hanyini kahle erihanyweni loko va nga hanyanga kahle va ta kota ku pfuniwa leswaku va kota ku ku hlayiseka rihanyo ra vona naswona swi ta endla leswaku ku papalatiwa ku va va dlayiwa hi swigevenga loko va ri woxe emakaya.

Xana u twisisa yini hi mhaka leyi va nge i home based care eka vadyuhari na vatsoniwa naswona u vona yi fanerile ke?

Nkoka wo vanhu lavakulu va kuma miholo ya mfumo i ku va mali leyi ya muholo yi endlaka leswaku va kota ku tihlayisa hi yona hikuva van'wana va va va nga ha koti ku ti tirhela.

Nhloko ya muti i yini leswi u nga swi endlaka leswaku vadyuhari emitini wa wena va hlayiseka, va va va hlayisekile, na ku khomeka kahle? Ndzi nga endla leswaku va va va hamba va va va na mutirhi loyi a hambaka a va cheka eka masiku hinkwawo leswaku va hlayisekile, naswona va dya swakudya kumbe ku nwa maphilisi.

Tanihi nhloko ya muti i yini leswi u nga swi endlaka hi ku endla leswaku vadyuhari i mutini wa wena va hlayisekile na ku khomeka kahle? Ndzi nga endla leswaku ku va na mutirhi loyi a fambaka a va cheka hi nkarhi hinkwawo, na ku langutisa leswaku va dya swakudya kumbe ku nwa maphilisi.

Hi ku languta ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga, xana u vona mali ya social grant yi ringanile ke? Seketela nhlamulo ya wena. Ina, yi ringanerle mali ya ya ya ya ya grant ku va va va yi kuma. Hikuva ikhonomi ya South Africa yi le henhla swinene, naswona mali ya grant yi nga ngeteriwa vanhu va kuma mali ya ku hundza leyi va yi kumaka.

Xana u vona titliliniki ta le matikoxikaya ti phakela vukorhokeri bya kahle na? Seketela nhlamusela ya wena. Ina ti phakela vukorhokeri bya kahle, naswona mara nkarhi wun'wani a va fanele va engetela manese leswaku vukorhokeri byi tiya byi tlakuka byi ya henhla swinene.

Xana mfumo wu nga endla yini leswaku vanhu lava humaka ematikoxikaya va kota ku fikelela vukorhokeri lebyinene bya rihanyo? I ku va mfumo wu tlakusa vukorhokeri bya le titliliniki, wu ngetela vatirhi na mimirhi yi tshama yi ri kona, yi nga xoti.

Xana hi wihi nkoka wa ku kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics etikweni laha lama pfumalaka? Nkoka wa kona i ku va vanhu va nge fambi matiko ya le kule va lavana na titliliniki. Ti-mobile clinic ti ta endla leswaku ti ta kwalaya tikweni ti kota ku va pfuna.

Xana u vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu lava matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi? Ina swi kahle swi endlaka leswaku va nga fa famba matiko ya le kule laha va tlhelaka va hlangana na swigevenga swi va dlaya. Titliliniki loko to va ti ri ekusuhi vanhu va ta kota ku pfuneka va le makaya.

Xana vamakwerhu wa wena o vabya kutani ndyangu wa wena va kombela wena u fonela ambulense yi hlwela ku fika, xana u nga endla yini ku ponisa vutomi bya makwerhu wa wena? Ndzi nga endla leswaku ndzi kuma movha ekusuhani leyi nga ta kota ku n'wi teka yi n'wi yisa etliliniki kumbe exibedhlele ka ha ri na nkarhi.

Xana u vona onge ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku ti-emergency service ti hlwela ku fika eka laka ku va ku endleke nghozi yo karhi egondzweni? Ta ku fika egondzweni laha ku va ku endleka nghozi hikuva vanhu vo tala va kha va fona va lava u kuma vukorhokeri.

Xana hi tindlela leti nga tirhisiwaka ku hlohlotelo vanhu va amukela ku landzelela treatment ya vuvabyi bya . I ku va vanhu va va famba va va ri karhi va dyondzisiwa eka vuvabyi bya AIDS leswaku va ta kota ku amukela va kota ku teka treatment ya vuvabyi.

kayivela ka vatirhi etindhawini ta vutshunguri u vona swi lulamile kumbe e-e, loko swi ta eka rihanyo ra vavabyi? Seketela nhlamuselo ya wena. A swi lulamanga hikuva vanhu vo tala va lova eswibedhlele kumbe etitliliniki. Hikuva madokodela ya va ya ri mantsanana kumbe tinese ti va ti ri tintsanana leti tshungulaka vanhu ende a ti nge swi koti ku tshungula vanhu vo tala nkarhi wun'we.

I ku ri exibedhlele ku fanele ku engeteriwa vatirhi leswaku vanhu va nga ha fiki va fola tilayeni va yimele ku kuma vutshunguri, va vheta va ya ku ngheneni va tshunguriwa loko va ha ku fika.

Xana mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga endla yini leswaku vanhu va nga yimi nkarhi wo leha ngopfu ku pfuniwa eswibedhlele swa mfumo? I ku va va ngetela vatirhi leswaku va ta kota ku tirha hi ku hatlisa, vanhu va kota ku pfuneka ka ha ri na nkarhi.

Xana ku nga va ku ri yini swi endla swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu bya le swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo? I ku va vana a va swi afford-i swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo.

Xana ku nga va ku ri yini xivangelo xo va tiphurayivhete health care ti durha ku tlula ti . I ku va vukorhokeri bya kona byi le henhla swinene naswona vutshunguri bya kona a wu ze u u fika u fola tilayini, wo vheta u ya eku tshunguriweni loko u fika.

Hi byihi vubihi na leswinene swo ya eswibedhlele swa mfumo? I ku va tinese eswibedhlele swa mfumo nkarhi wun'wani a ti swi koti ku vulavula ni ni swigulana kumbe vanhu lava va yaka ku tshunguriweni, ta caca.

Xana u vona ku ri mhaka ya kahle leswaku titliliniki ti tirhisana na tin'anga ku pfuna vanhu lava va vabyaka? Ina, hikuva vuvabyi byin'wana nkarhi wun'wani a byi lavi vutshunguri bya xilungu byi lava xintu.

Xana hi wihi mbuyelo lowu nga ta va kona loko tin'anga ti tirhisa na titliliniki? Mbuyelo wa kona i ku vuvabyi byin'wana a byi lavi vutshunguri bya bya bya xilungu byi lava vutshunguri bya xintu, se swi ta endla leswaku vanhu va kota ku pfuneka kahle.

Xana u vona onge tin'anga loko to tirhisana na titliliniki vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa ke? Tlhela u seketela nhlamulo ya wena. Ina va nga pfuneka hi ku hatlisa, hikuva va ta va ri eku tirheni va ri karhi va pfunana, u nga va ku ri vanhu van'we va va nga le ku tirheni ka ntirho wun'we.

Xana loko.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va cheka swilo hinkwaswo swa ku tirha hi gezi loko va timile, loko va hetile ku swi tirhisa.

Tanihi muchayeri wa movha xana lexi swipimelo leswi u nga swi tirhisaka u ri karhi u chayela ku endla leswaku vuhlayiseki bya wena byi nga vi eka nxungeto? Ndzi nga endla leswaku ndzi chayela ku landzelelana na swipidi leswi nga tswariwa emapatwini ku ku fanele ku fambiwa xipidi xa njhani.

Xana loko a wu ri minister of transport, hi swihi leswi a wu ta swi endla leswaku ku nga ha vi na ku chayisana ka timovha eka tindlela letikulu? A ndzi ta endla leswaku ku tshama ku ri na mathirayifiki eka tindhawu hinkwato, va ri karhi va cheka ku ri vanhu va famba swipedi swa njhani. Loko wo va u kha u famba xipidi xikulu swinene, a wu ta tekeriwa layisense ku ringana malembe ya ntlhanu.

Xana ku nga va ku ri yini swivangelo swa timovha ti chayisana eka magondzo lamakulu? I ku va vanhu va va va kha va tsutsuma xipidi xa le henhla laha va hetelelaka va tsandzekaku control-a movha ya vona.

Xana u vona ku ri mhaka ya kahle leswaku swikolo swi lemukisa vadyondzi hi timhaka to biha emirini wa ha ri ntsongo? Ina hikuva swi endla leswaku ku vadyondzi va ta kota ku papalata ku endla timhaka ta masangu va ha ri ntsanana hikuva va ta va va kha va tiva vubihi bya ku biha emirini va ha ri ntsongo.

Xana hi yihi ndlela leyi nga vaswarihanyo va nga yi tirhisaka ku lemukisa kumbe ku tsundzuxa tiko hi swimakiwa swo ka swi nga ri kahle, swo fana na murhi, tiphilisi na swin'wana na swin'wana? Va nga vekela tibodo leti hambaka ti kombisa vanhu va ta kota ku swi vona nkarhi wihi na wihi.

Ka yini mupuresidente Ramaphosa wa Afrika-Dzonga a lemukisile vaaki va Afrika-Dzonga ku va va ambala swifunengeto swa xikandza hi nkarhi wa COVID-19? A endla leswaku vanhu va nga tluletani vuvabyi bya COVID-19 hikuva loko u mbale mask-a a byi nga ta kota ku tlulela vanhu van'wana.